E, ditjhaba tse ding ha di etetse Afrika Borwa, di thabela dijo tsa rona. Hangata batho bana ba rata ho ja le ho ithuta ka dijo tsa rona hobane ba re di bonahala di le monate ebile di matlafetse. Ba re moo ba tswang teng ha hona dijo tse jwalo, ebile ha di fumanehe.

Ke ne ke ile lenyalong le leng la motswalle wa ka. Joo, ka nnete e ne e le lenyalo le bodutu haholo. Ho ne ho se na mmino o llelang hodimo. Re sa tshwanelang le ho didietsa ho thwe ke moetlo wa mono. Athe motsamaisi wa programme yena e ne eka o tshwerwe ke boroko. A bua a nanaboloha. Dijo tsona ha ha ke sa bua. E ne e le masisapelo, eka dijo tsa sekolong.

Mosebetsi wa baholo, bontate-moholo le bonkgono tabeng ya ho reha ngwana lebitso, ke ho fanwa ka tlhahiso leseding ya lebitso kapa mabitso a fetisitsweng ho tloha melekong kapa a nang le moelelo o kgethehileng lelapeng. Nkgono le ntatemoholo ba ka arolelana dipale tsa nalane ya lelapa le tshimoloho ya mabitso a itseng ho thusa ho hokanya ngwana le badimo ba bona.

Tjhehe, monna o tlameha ho phetha maikarabelo a hae ka tlung. A ntse a na le tshehetso kapa tshebedisanommoho le mosadi wa hae. Ka ha mosadi o tseba mabaka a lelapa, mme le monna a ntse a tseba mabaka a mang a lelapa. Ba tlameha ho shebisana le hona ho nka diqeto mmoho ditjheleteng tsa lelapa.

Heso re ritela kgemere. Risepe ya teng ke ena. Bedisa metsi a lekanang dilitara tse leshome. Tshela phoofo ya kgemere ka lebekere le leng le tletseng. Tshela tswekere ya di-kilogram tse pedi. Tshela diapole tse leshome tse kgabetsweng ha tenya. Tshela lebekere le le leng la Wild Island. Packet e le nngwe ya cream ya sota. Fuduwa mme o tlohele bosibo bohle. Senomaphodi sena se ritelwa ke malome wa ka ka matsatsi a Keresemese le mekete.

Batjha ba kajeno ho ya ka sebaka sa hore na ba phela hokae. Ba dulang metseng ya ditoropong ha ba sa phela maphelo a bona ka tsamaiso e nepahetseng ya leloko. Ba phela ho ya ka bophelo ba marangrang, ha ba sa na taba le hore na leloko lona le ne le phela jwang. Ba phelang metseng ya mahaeng bona ba ntse ba phela ka tsela e nepahetseng hobane ba ntse ba utlwa ha ba kgalemelwa le hona hore ba bontshwe dintho hore na di etsuwa jwang.

E, ke na le setswalle le merabe e meng mosebetsing. Sena se bohlokwa hobane re kgona ho thusana moo e mong a hlokang thuso teng. Re kgona ho bua le ho eletsana ka tsa mathata a bophelo. Re kgona ho rutana ka setso sa e mong hore re ya ka merabe, hore na ba etsang le ho ithuta puo ya bona.

Maikutlo a ka ho tiiseng le ho aha lenyalo ke hore mosadi o tlameha ho tshwara thipa ka bohaleng. O hloka boiteko, boitlamo le boinehelo. O tlameha ho ngalla motsheo ha a qabane le monna wa hae. Ho tlameha ho ba teng tsena hore lenyalo le tiye. Puisano e bulehileng le e tshepahalang. Kutlwisisano ho dipuo tsa lerato. Kutlwelo bohloko le hlompho. Ho aha tshepo le kamano e haufi. Boikarabelo ba lelapa le tshebedisanommoho

Ke ikutlwa ke thabile haholo hoba jwale ke se ke fumane lelapa le letjha leo ke tlo phela le lona. Ke tlo ithuta tse ngata, hape ke utlwa ke thabile hobane ke se ke tswile bongwananeng. Ke se ke tlo bitswa mofumahadi.

E, ho bohlokwa hore re boloke dipuo tsa rona tsa Afrika le setso hobane sena se tlo thusa bana ba ntseng ba tla ba hola le bao ba sokang ba hlaha hore ba tle ba tsebe nalane ya bona ya Afrika le hore na etswa kae. Sena se tlilo thusa bana ka hore ba itsebe hore na ke bomang, baholo ba bona ke bomang.